Ave kuyintokozo futhi kuyinjabulo ukucabanga ngalenkathini kuyokhulisa kwezitshalo ezayo. Impela isifiso sami sijule kunazozonke, ukuthi ngithole umhlaba olwanele. Ukuze ngikwazi ukuthi ngisebenzise lelithuba, ukuthi ngibe ney'tshalo ezingeziwe. Imizamo-ke esengiyenzile kakade, ukuthi-ke ngithole izinto zokuvundisa umhlabathi. Futhi-ke, ngithole ney'tshalo ezingeziwe engizokwazi ukuthi ngiyitshalile. Okwenzela ukuthi lapho kufika lenankathi kuyokhulisa kwezitshalo ezayo, ngibheke senginomhlangano owanele. Futhi nomhlabathi ovunde ngendlela ephumelela. Ngempela amathemba awami athe ukuqinisekiswa ngishona nakakhudlwana. Njengoba-ke ngilinde ngokulangazela okhulu ke lenankathi. Ave kuyoba inkathi ejabulisayo, futhi-ke ngilinde ngamehlo abomvu.

Ubuchwepheshe bungasiza kakhulu ekuhlonzeni nasekulawuleni izifo zezitshalo kusenesikhathi. Ngokusebenzisa ama-micro chips, noma uhlobo le-technology olubizwa ngokuthi yi-AI. Olungasetshenziselwa ekutheni lukwazi ukuthi lilawule lezizifo zezitshalo kusenesikhathi. Lungasiza kakhulu ekutheni iyitshalo zingalinyazwa yizifo. Futhi-ke lezozifo lezo zingakwazi ukuthi zinqandeke noma zilapheke. Hayi-ke, lolu hlobo le-technology noma ezobuchwepheshe, lungasiza kakhulu ekutheni sikwazi ukwandisa iyitshalo ezingenazo lezizifo. Futhi-ke, uma kuwukuthi kakade lezizifo zikhona, zikwazi-ke ngempela ukuthi zinhlonzwe uzwe kahle. Futhi-ke kube izifo eyilaphekayo noma ezikwazi ukuthi zilawuleke.

Inqubo yokulungisa nokuvikela impahla yesikhumba, inqubo lapho okusetshenziswa khona izinto zokuthelwa noma zokugcobisa esikhunjeni. Ukuze leyompahla yesikhumba ikwazi ukuthi ivikeleke. Izinhlobo-ke zalezi nezimonyo ziyehluka, kube khona ezithelwayo ezinjengo-Leather Shield no Mr Sheen kanjalo kanjalo. Bese-ke kuba ney'gcotshiswayo ethiwa elibizwa ngokuthi o-leather balsam kanjalo kanjalo. Lezi-ke zimonyo ziyatholakala eyindaweni eyithile eyithengwayo. Futhi-ke zitholakala cishe ngamanani aphansi. Futhi-ke yizona ezingasetshenziswe ngempela ukuthi zivikele impahla yesikhumba.

Njengoba ngicabanga ukusebenzisa lolu hlobo lwe-hydroponics kulesi sitshalo sami. Cishe-ke izici engahle ngiy'cabangela ukuthi okok'qala angeke ngisebenzise umhlabathi. Ngako-ke kuyodingeka ukuthi ngithole okuthile engizokusebenzisa ukuze ngikwazi ukuthi ngifake lesos'tshalo. Mhlawumbe okuthile okunjengo-rockwool noma i-coconut coir. Lezozinto lezo ziyoba izinto ezisekela imithambo yalesi sitshalo. Kanti-ke futhi mhlawumbe i-system engase ngiyicabangele, noma uhlobo lokusebenza hydroponic ehamba phambili, kungaba i-drip system. Lapho-ke ngilawula ama-nutrient engiwafaka ngokuqondile emthambeni yalesi sitshalo sami.

I-automation ingadlala indima enkulu ekubhekaneni nokushoda kwabasebenzi. Njengamanje, cishe abantu ababhekana nalomsebenzi ngokuqondile. Okubhekana ngokushoda kwabasebenzi noma imishini ethile edingwa ukuthi ilawulwa umuntu. Kodwa-ke lolu hlobo le-automation noma lolu hlobo le-technology ekuthiwa yi-automation, lizokwazi ukuthi lona ngokwalo luzenzele lokho oluhlosele ukuthi lukwenze. Okukubhekana ngokushoda kwabasebenzi, okungenzeka ukuthi lokhu kube into esheshayo futhi nephothulwa ngokushesha. Futhi-ke engakwazi ngempela ukuthi ihlangabezane nezimfuneko zalokhu kushoda kwabasebenzi.

Lokhu kuzoletha ushintsho olukhulu emphakathini. Njengoba amanani okudla noma intengo yokudla ithe ukunyuka noma iqhubeke inyuka. Imindeni eminingi ithola kunzima ukuthi uthole ukudla okwanele ukuze ikwazi ukuthi izinakekele. Ngawe-ke uhulumeni uma kuwukuthi unikeze umphakathi wethu indawo enkulu ukuze umndeni iqale ukulima ukuze ikwazi ukuthi iyiphilise. Lokho kuyosiza-ke lena mndeni ukuthi ihlangabezane ney'dingo zayo, enjengokudla ezikudingayo usuku nosuku. Ngoba ngempela liyoba lukhulu ushintsho-ke lapho uhulumeni esinikeza noma enikeza umphakathi wakithi lena ndawo. Okwesibili, lokhu kuyovula amathuba okuthi abantu bakwazi ukuthi bayisebenzele. Kuba ngokuthi bangakwazi ukuthi baphinde baqashe ngisho nabanye, lokho futhi kahle futhi kwandiswe ngisho namathuba emsebenzi.

Izinyosi zidlala indima ebaluleke kakhulu, njengoba zikhiqiza impova noma zithela lena mpova ey'tshalweni eyithile. Ngawo-ke abalimi abasafufusa, ngempela bayalidinga-ke lolu sizo. Ngokuvamile-ke iyitshalo ezithembele kulena mpova, iy'tshalo ey'njengo tamatisi, ama-strawberry, ama-pepper. Kanti-ke kuba ney'hlahla futhi-ke eziyidingayo lena mpova noma ezithembele kuyona. Enjengama-fruit tree, ama-black locust kuhlanganisa nama-linden. Zonke-ke lezitshalo zidinga-ke impela lolu hlobo noma le-pollen ngokweSingisi noma improva, ukuze zikwazi ngempela ukuthi zikhule ngendlela efanele. Ngawo-ke abalimi bangazisekela-ke ngokuthi-ke baqikelele, ukuthi izinyosi aziphazanyiswa. Futhi-ke kuba nezinyosi ezengeziwe ukuthi ziqhubeke zikhiqiza lena mpova. Ukuze ziqhubeke lezizihlahla noma lezithelo zithola ngokwanele.

Ziningi iy'ndlela zokulima abalimi abangaqeqeshwa ngazo, ukuze bathole lamakhono afanele noma amakhono angabasiza ukuthi bamelane nokuguquguquka kwesimo sezulu. Amanye walawomakhono noma lezindlela, kungaba ukufundisa abalimi ngendlela yokusebenzisa amanzi. Futhi nendlela yokwabela amanzi isitshalo ngasinye njengoba iy'tshalo zingafani futhi zihlukile. Okunye-ke futhi kungaba mhlawumbe ukuthi abalimi bakwazi ukuthola ulwazi ngesikhathi esifanele lokuguquguquka kwesimo sezulu. Okunye kungaba mhlawumbe ukuthi kwakhiwe amaqembu athile, lapho abalimi abahluka hlukene, ikakhulukazi omakade bebona bangakwazi ukuthi babele abanye abalimi, ikakhulukazi abasafufusa ngolwazi lokwazi ukunakekela iy'tshalo. Lokho ngempela kungaba usizo kakhulu ekutheni labo balimi bathuthukisa amakhono abo, ukuze kwakhiwe amandla okumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu.

Okungamsiza-ke uMaNtuli ukuthi akwazi ukuthi anqume uhlelo lokutshala olufanele. Ukucabangisisa okokuqala nje, ukuthi unawo yini umhlaba owanele wokutshala. Okwesibili, ukuthi kumele akhethe iy'tshalo ey'fanele isimo sezulu sangakuye, futhi ezikwazi ngempela ukuthi zithole ukukhanya noma ilanga elifanele. Okwesithathu, engabe umhlabathi uwuvunde kangakanani, futhi-ke nokuthi lapho esetshala uyoy'hlela kanjani iy'tshalo nesikhathi esifanele ne-season efanele yokutshala. Kanti-ke lokhu kuyomsiza ngempela uMaNtuli ukuthi akwazi ukuthi anqume uhlelo lokutshala olufanele. Kudingeka futhi acabangisise ngesidingo sesitshalo ngasinye, nokuthi lesos'tshalo siyowadinga kangakanani amanzi. Futhi-ke lokho kuyosisiza kanjani leso sitshalo ukuthi sikhule ngendlela efanele.

Izinselele ezingase ziphakame ngesikhathi soshintsho, zingaba ukuhloka komhlabathi, zingaba ukwanda kwey'nambuzane ezidla iy'tshalo. Kungaba ukuntuleka kwemisebenzi noma ukuswela abantu abazokwazi ukuthi basebenze ekulimeni. Okunye kungaba ukuvimbeleka wokuthi abalimi bekwazi ukuthola ezobuqwepheshe ezingabasiza ukuthi bakwazi ngempela ukuthi babhekane nalo lushintsho. Kanti-ke indlela yokulungiswa kwalesi simo, okokuqala, kungaba ukuthi abelimi bafundiswe ukuthi bangakwazi kanjani ukuthi babhekane noshintsho olunjengaloyo. Okunye futhi ukuthi uhulumeni angase axhase abalimi ekutheni bakwazi ukuthi bakwazi ukubhekana nezimo ey'cishe eyinjengalezo. Okunye kungaba ukuthi iy'khungo zokufunda nezokucwaninga zikwazi ukuthi zingenele ekutheni zikwazi ukusekela abalimi kuloludaba.

Mnumzane uMdladla ngithi ngibuze la njengoba sibhekane nalena-season ezayokhula kwey'tshalo. Ukuthi yiziphi iy'tshalo ngok'khethekile umuntu angase ayihlwanyele njengoba sibhekane nalena-season eza, ngaphansi-ke kwezimo zezulu esibhekene nazo njengamanje? Yiziphi futhi iy'tshalo ezintsha umuntu angase ahlanganisane, noma ahlanganise lezitshalo eseyikhona nazo ukuze zonke yikhule kahle? Mhlambe iyiphi indlela engingakwazi ngayo ukuthi ngilungisele umhlaba, ukuze ukuthi lapho ngifaka lezitshalo yikwazi ukukhuluma ngendlela efanele? Nokuthi-ke ngingawasebenzisa kanjani amanzi ngendlela ephumelela? Yazi-ke futhi-ke Mnumzane, bengithi ngicela nje ukuthi mhlambe ungiphe ubuhlakani obuthile nokuthi iyiphi indlela engingayisebenzisa lapho ngifuna ukuvikela zona lezi iy'tshalo zami? Nokuthi yiziphi izindlela zokwelima ey'hluka hlukene engahle ngiyisebenzise, nokuthi ngingabathola kanjani abalimi abanobuhlakani?